Kum zange khe ndiwufumane okanye ukuchatshazelwa loo mhlobo lobuqhetseba kodwa ukhona umntu endimaziyo owakhe wachatshazelwa lolu hlobo lobuqhetseba. Wathi ngenye imini evuka engena ku-online bank app yakhe, xa efika akanayo nesenti emdaka ebhenkini, ooziro bayaleqana, akayazi nokuba makenze ntoni. Waya kwibhrentshi yakwaCapitec. Xa efika khona kwathiwa imali isusiwe ebhenkini yakhe yafakwa kwenye ibhenki yomnye mntu xa ebuza uba yenziwa njani loo nto leyo ngubani kwathiwa into yokubana ayaziwa kodwa imali ayisekho ebhenkini yakhe ifakwe kwenye ibhenki yomnye umntu, kwaye abasakwazi kuyibuyisela. Loo mntu lowo waba imali yonke eyaloo sisi lowo ogqiba akafumaneka ndawo.

Irutha yam ndingayibeka ecaleni ecaleni kwebhedi yam ngoba ecaleni kwebhedi yam inethwekhi inintsi, kanti xa ndinoyibeka xa ndingayibeka ekhitshini inethiwekhi phaya incinci ayinosebenza kakuhle. Ecaleni kwebhedi yam isebenza kakuhle kakhulu.

Into eye ithi qatha kuqala engqondweni yam kukuba idatha iyadura kwaye iyakhawuleza ukuphela. Iye ithi qatha ngoba ndiye ndithenga idatha yenyanga kodwa ayipheli nenyanga ibe idatha sekudala yaphelayo. Ayindiphathi kamnandi tu leyo into ngoba indigqibela ngemali. Ngenyanga funeka ndiyazi ukuba ndithenga idatha kabini, idatha ibe iduru ndiyithenga nge-eighty rand u-one gigi for inyanga kodwa uphela before, kodwa uphela phambi koba inyanga iphele.

Into endinoqala ndiyenze ndingafowunela apho bendiyithenga khona iWi-Fi router, ndibacacisele ngale nto yenzekileyo ndicele ukuba bandincede ukuba ndingayifumana njani iphasiwedi yeWi-Fi le ndiyilibeleyo. Kwaye bazothi xa bendixelele ukuba ndingenza njani ndingayitshintsha ndifake iphasiwedi endingasoze ndiyilibale ngoba ibuhlungu into yoba ulibale iphasiwedi ube ufuna ukuyisebenzisa ngoku le Wi-Fi router. Ngoku ngoku kofuneka ukuba mandibe ndiqale ndifowunele kwaWi-Fi ndibe ndisithini ibe indisokolisa ngamanye amaxesha sube ndingenayo ne-airtime, kowufuneka ukuba ngoku umntu asete i-password engasoze ayilibale engasoze iphume ngqondweni yakhe.